Ndingavuselela eso sakhiwo ndikwazi ukuqala ishishini endawuthi ndilithande.

Umntu ngokuba atyale imali kwishishini alibonayo ukuba lizawuqhuba kwaye liqhubekeke lisebenza kakuhle nakwiminyaka eminintsi ezayo. Ngaloo ndlela lawuthi libe nengeniso.

Izindlu eziqashisayo yenye yezinto ezinemali. Kwaye ke umntu angazuza lukhulu onezindlu ezininzi ngokuba aqashise abe nemali engenayo.

Umntu angaqinisekanga ukuba uqale abhatale eli sele enalo ityala kuleyo venkile.

Umntu ungamxhasa ngendlela yokubana uqinisekise ukuba ufumana uncedo ngokwasengqondweni ukwenzela adibane nomntu okwaziyo kwaye okulolongeleyo ukuncedana nabantu abadlula kwisimo esinjalo.

Umntu anganyusa amanqaku akhe ngokuba abhatale zonke izinto zakhe ekumele azibhatale ngethuba kwaye azibhatale ngendlela eyiyo.

Indlela yokufumana ubungqina bedilesi kukuba uhambe uyokhupha iphepha lebhanki okanye uye kuceba wakho othi akuncede ngelo phepha lendawo yokuhlala ithi ibe bubungqina bakho.

Xa uthumela umvuzo wabasebenzi ngefowuni uthi ube neendleko zazo. Ngamsebenzi ngamnye omthumelelayo umvuzo wakhe iba nemali etsalwayo yibhanki.

Abantu bathi bangene imigalelo yokutya apho badibanisa khona ukutya baze bakohlule phakathi. Abanye bathi bagalele ngendlela yokuba bagalele imali apho bathi bayohlule phakathi xa kufike ixesha lokuba bohlulelane ekupheleni konyaka.

Imali engena kwiakhawunti inceda kakhulu ngokuba akumelanga umntu ahambe aye edolophini ayokuma kwimigca emide efolele ukuba afumane inkamnkam yakhe. Kwaye xa usedolophini iphetha ilahleka nolahleka, kanti xa ingene ekhadini imali yakho ingena uyibone.

Amabhinqa aselula angena imigalelo nawo, ingakumbi lawo atshatileyo anemizi yawo. Ayingena ngendlela yokokubana umntu ufuna ukuthi xa uphela unyaka kube nento aza kuthi ayenze ngaloo mali ayifumanayo emgalelweni.

Kubalulekile ukuba baqale bajongisise ukuba ingaba la manani ebhanki banawo ayahambelana na nalawo aseyunivesithi okanye yabantwana babo ukwenzela bangaphethi belahlekelwa ziimali zabo.

Kuthi kufunwe ukubonwa ukuba ingaba umntu urhola malini kwaye ziintoni eninazo xa ninobabini ezinothi zibanjwe yibhanki xa nisahluleka ukubhatala.

Kubalulekile ukuthatha i-inshorensi eyokhusela wena siqu nokhusela imoto yakho ukwenzela ikwazi ukuba kuphume imali mhla yathi yanengxaki.

Imoto eseyisetyenzisiwe iyakhawuleza ukumoshakala, ngoko ke kube nzima ke ngoku ukuba umthengi abhatale imoto emileyo, kanti kunoba uthenge imoto entsha esenobomi obude engawuhlala ingakhandwa.

Izicuthe ngeyona ndlela ingummangaliso ngokuba abantu bebekumele bahambe umgama bekhupha iimali abangenazo beyojonga isibonelelo sabo ukuba ingaba sesingenile na. Kanti kule mihla uvele uthabathe iselula yakho ujonge kuyo ukuba ayikaveli na.

Kuluncedo kakhulu ngoba kuye ngoku kufuneke uyoma iindlela ezinde kakhulu ulinde eso sibonelelo sakho.